Molekane wa ka, ke ao kopa hle! Ke kopa o bule account-o ya overdraft hobane re hloka tjhelete ka tlung ka baka la hore dijo tse re di jang ha di kgone hore di qhobe kgwedi kaofela. Ebile ntho tse ding tse tlamehileng re di patale ha re kgone ho di patala ka baka la hore ha re na tjhelete e lekaneng. Jwale ke kopa o bule account-o ya overdraft.

Sena se bakwa ke hore ha o bula karete ya mokitlana, ha o qala ho bula karete ya mokitlana ba sheba ka mokgo o sebedisang mokitlana ka teng. Ha o se na record e ntle, kapo yona history e ntle ya ho nka mokitlana, ba o reyela ka thoko. Ka baka la hore mokitlana o nkang ba ka kgona feela ho o fa mokitlana o monyane, eseng mokitlana o mongata.

Mosebetsi, mokgwa ona wa ho fumana tjhelete ka ho ntle ho ya bankeng kapo ATM. O sebetsa ka hore tjhelete ya hao ha o kgola, e tla kena cellphone-ung ya hao. Ho tloha mono wena ha oe batla, o tla ya dishopong, kapo mabenkeleng o lo batla tjhelete ya hao mme ba tla o fa yona teng. Empa ho simple hobane o tla kgona ho etsa nthwe enngwe le enngwe founung ya hao. Ha o batla ho romela tjhelete o tla e romela ka founu ya hao. Ha o batla ho reka airtime, o tla e reka ka founu ya hao. Le ha o batla ho patala dikoloto tse ding, o tla di patala ka founu ya hao.

Banka e hlahloba ntho tse ngata ka wena. Nthwe e nngwe hape e ba e hlahlobang ka wena ke hore o kgolang tjhelete e kakang mosebetsing wa hao. Le hore tjhelete eo o kgolang mosebetsing wa hao, e tla kgona hore o kgone ho patala loan ya ntlo na? Ho tloha mono, ba sheba hape le hore moo o sebetsang a na o permanent-e, kapo o sebetsa ka tlasa konteraka na? Ha ebe o sebetsa tlasa kontraka ha ba no fa mokitlana wa ho reka ntlo, empa ha o sebetsa permanent-e ba tla o fa mokitlane wa ho reka ntlo.

Dumelang. Ne ke rekile moya ka founu ya ka, jwale moya onana ha wa kena. Ke ka hoo ke le founelang ke batla ho le jwetsa hore moya oo ko o rekileng ha wa kena. Ke rekile moya wa hundred ranta, empa ha hona hundred ranta airtime-eng ya ka. Jwale ke ne ke batla fela le nthuse hore moya ono o kene account-o, o kene founung ya ka ke kgone hore ke be le moya founung ya ka.

Life insurance ena e tla o thusa ka ho fumana dintho tse ngata ha o so hlokafetse. O tla o thusa ka hore o fumane kgomo, ebile o fumane di-grocer-ra, ebile le catering e tla kenyelletswa moo. O tla fuwa le mokoti for o pate mofu wa hao. Ho tloha mono tse ding tholang ke airtime le tjhelete ka thoko hore o kgone ho etsa mabaka a tlamehileng oa etse.

Ee, ke tseba motho a kileng a ba lehlatsipa. Ntho e etsahetseng ke hore ba ile ba mo tshwara poho a le ka toropong, mme ba nka cellphone ya hae. Ba mo jwetsa hore a kenye di-PIN number tsa hae tsa cellphone banking. Ho tloha mono ba nka tjhelete, ba i-transferela yona and then yena a sa la sena letho. Tla hoo lehlatsipa la internet banking, kapa ya yona internet-e ha o banka le internet-eng.

Ee, o ka nna e nka karete ya sekoloto hobane ha o nkile karete ya sekoloto, o tla kgona ho phetha mabaka a hao kaofela. Ebile o kgone ho patala ntho tseo o batlang ho di patala hobane ba o fa tjhelete e ngata, empa yona a tla kgona ho e kgutlisa, kapo ho e patala hanyane-hanyane ka interest rate e tlase haholo. Ebile ba tla kgona hore ba o bulele account-o ka yona-yona nako eo, ba o fe le yona tjhelete ka yona nako eo.

Ho thibela account-o ya hao ya cheque hore e se ke ya kwalwa, o tlamehile o dule o ntso na le tjhelete ka hara account-o. Ebile o etsa hore o patale ditshwanelo tsa hao ka yona, ka hara account-o yona ena ya cheque. Ebile o tlamehile oe sebedise hore e dule e ntse e sebetsa hore ba kgone ho bona hore karete ya hao ya sebetsa. Ebile ba kgone ho o fa mokitlana ho feta moo ba ntse ba o file mokitlana ka teng.

Di-company tsa medical aid, bothata ke hore o patala tjhelete e ngata ebile o kenya batho ba banyane medical aid-ing oo. Ene bothata ke hore medical aid on ha o ka cover-re nthwe enngwe le enngwe. O cover-ra feela dintho tse nyane tsa hore feela o ye doctor-eng, empa ha o ka tlameha o kene sepetlele o tlo tlameha hore o ipatalle tjhelete e ka hodimo ho eo ba o patallang yona.